Ee, ke tla dira jalo mme go leka dijo tse di farologaneng go a thusa mo molemong go dira dilo di nne bobebe.

Go a thusa thata fela go jala dijalo tse di mefuta jaaka diapole kgotsa dipanana go ya ka maemo a a rileng gore o kgone go di jala sentle.

Ke dijalo tse di tshwanang ka ditamati, o di jala sentle jaaka e le setlhare mme o tshwanetse wa se nosetsa kgapetsa-kgapetsa gore di kgone go gola sentle.

E gola go fitlha one point five metre ka boleele gomme e na le makala a mantsi a tshepane a botala jwa go phatshima, matlakala a go tshwana le nnalete e bonwa e be e sepela tshedimosetso ya setso ya go tsa go akaretsa go gobatsa le go matlakala ka metsi le go dumelela go tse twelve.

Go ja rooibos go na le melemo e mentsi e akaretsa go fokotsa ya maikutlo, go fokotsa bolwetse jwa pelo, go thusa ka molwetsi wa madi le go thusa ka malwetse, a letlalo a jaaka acne le eczema gore rooibos gape ga go na acid e e ka dirang gore batho ba ba nang le a pelo ba gatelele go go go dirisa.

Dikgwetlho tse dintsi tse balemirui ba rooibos ba lebaneng le tsone e ka nna matlole kgotsa go tlhoka di-equipment-e tsa go lema le tlhokego thata ya metsi mme re ka kgontsha gore mathata ao re bereka jang ka one e ka nna go kopa jaaka department-e ya agriculture for matlole le di-equipment-e tsa go bereka gape le kgang ya metsi gore e tla rarabololwa jang le kope lefapha leo go e kgone go re thusa mme tsone dikgwetlho tseo re kgone go di rarabolola ka bontsi.

Dikgwetlho tse dintsi tse bašwa ba lebanang le tsona kgotsa re le batho gompieno ke lefatshe segolo jang rona batho bantsho ga re na lefatshe le re ka lemang mo go lona le gape ga re na le thuto e ntsi e kalo gore re tla kgona go lema re itemele maungo a leng a rona re le batho bantsho ka bontsi, batho ba sweu fela ba ba kgonang go lema so jaaka rona re le batho ba ntsho se tsa dikgwetlho tse re lebanang le tsone ka bontsi ke yone matlole, di-equipment-e le lona lefatshe ga rena lefatshe gape re tlhoka le di tsa go lema re kgone go ithuta go lema re ye dikolong tsa go lema jalo le jalo.

Mo malatsing a segompieno, maungo a dirisitswe for dilo tse dintsi jaaka dilo tse re di dirisang mo mebeleng ya rona go tlhapa, go itokofatsa le dilo tse re itshasa mo mmeleng ya rona e dirisitswe ka one maungo ao dilo tse re di dirisang go tlhapa mo mmeleng ya rona e dirisiwe ka one maungo ao gore di kgone go tlhokomela mmele ya rona le gore le motho le a fetsa go tlhapa a nkge monate mme go dirisitswe one maungo ao go dira tsone dilo tse tshwanang ka bo di bo di-body lotion-e bo melora e re tlhapang ka yone jalo le jalo.

Maungo a a jewang thata mo lefatsheng jaaka dipiere ke maungo a a jewang thata mo lefatsheng la rona le mme le batho le bone ba di rata thata fela ka gonne di na le dikotla tse e leng gore di netefatsa mebele ya rona, e dira mebele ya rona gore e tie le gole e go nne le dibithamini so tsone di ratiwa go reka because of di na le tsone dikotla tseo tse e leng gore di a tlhokega mo mebeleng ya rona gore mme le rona re gole sentle le bana le bone ba kgone go dija di gole sentle ba nne le dikotla tse di ba dirang gore ba tie mme ba gole sentle.

Merogo e e lengwang thata mme e ratiwang thata mo mebeleng ya rona jaaka sona spinach ke sone se di ratiwang thata fela mo mebileng ya rona mme le nna ke se rata sone merogo eo ka gonne e naya dikotla for rona mme gape e jega monate mme sone la go se apeile ga se tlhoke di-spice tse dintsi kgotsa dijo tse dintsi go se dira mme se na le tsone dikotla tseo tse re di tlhokang mo mmeleng ya rona gore re kgone go tia re nne le di-vitamin tse di sentle.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa thata fela mo temothuong ya segompieno mme le mo yona dithulaganyo tsa dijo ka gonne ke tsone dilo tseo tse di dirang go di ja jaaka motho ga a le gone a tsogang, a apeye one mabele ao gore motho a tsentse le tsamaya a nne le dikotla tse di siameng tota.

Fa gote wine farming go tewa gore farm eo e dira di-winejaaka go dirisiwa bodiri grapes go dira yone wine nako ba di bitsa bo di ke yone farming temothuo eo ya go dira bojalwa jaaka wine e re dirisang go e nwa jaaka re le batho e raya gone e le go temothuo ke e re e dirisang go dira wine.